Xa ufika kwisiganeko uqale uqinisekise ukhuseleko lwakho kunye nabanye. Qinisekisa ukuba indawo yengozi ikhuselekile ngaphambili kokungena. Jonga iimoto ezishushu, ukuvuza kweoyile namadangatye. Nxiba izixhobo zokhuseleko, ii-gloves, i-vest, i-helmet njalo njalo. Vala indawo usebenzisa izimpawu okanye izithintelo zokugcina abanye abantu bekhuselekile.

Xa ndigqiba ukuqaphela le meko ndingaya kwiifestile zoncedo apho ukwazi khona udibana nabantu be-admin ndize ndixelele umntu ongaphaa kwefestile ukuba ndibona ntoni, ukuze kube khona umntu osebenza apho kwikliniki ozokwazi ukuyisombulula le meko, ukwenzela ubana wonke umntu ebekufanele uba uhleli esitulweni ahlale esitulweni.

Hayi, zange ndakhe ndadibana nemeko enjengale.

Ewe. Ewe, ndicinga ukuba bayalufumana uncedo ngokuxinizelelo lwengqondo olusuka kwiingozi abaye badibane nazo.

Mna ke bendingaqali ukunxiba imaski ngoku bokuqala iCOVID-nineteen ngoba bendikhe nakwiindawo zabantu abane-TB. Ngoko ke bendingumntu ohleli nje ixesha elininzi unxiba iimaski ukuzikhusela ukuba ndingayifumani i-TB. Ngoku kuthe kofika iCOVID ndabe sendingumntu oqhelileyo ukunxiba iimaski.

Njengoba ke besenditshilo, bendingaqali mna uba ngumtu onxiba imaski ngeCOVID-nineteen kuba besiqhele uhlala nabantu abane-TB. Ngoko into yokunxiba imask ibiyinto endiyiqhelileyo nendiyinxiba ixesha elide ngemini.

Xa sinofunyanwa zizikhukhula elalini yam ndingazifowunela iinkonzo zikaxakeka ukuze zikwazi uzokuncedisa ngoba andinokwazi ukuncedisa ndindedwa.

Ndingacebisa ukuba benze iinombolo zabo zingabhataliswa xa umntu efowuna ndiphinde ndicebise ukuba bahlale besecankweminxeba yabo qho xa beyazi ukuba ikhona into ezokwenzeka. Okwesithathu, ndingacebisa ukuba bukhawulezise xa befumene umnxeba ukwenzeka ukuba ba-avoyide umonakalo omninzi ezindaweni.

Ewe, iyanceda ngoba uthi xa kufike abantu bezokhalisana nawe, ufumane namazwi abaye bawabeke, bathethe nawe bakuthomalalise uzazi yaye uzive ungewedwa ukuba uzokwazi uqhubeka nobomi.

Ndiyayazi ukuba ukucwangcisa kuye kube nezinto ezinintsi okuzitshintshayo emzimbeni kodwa ke umntu uye acwangcise kuba engafuni ukuba akhulelwe phambi kwexesha. Nina nisebancinci, ikamva lenu lisaqhakazil. Ngoko ke anifuni uba nabantwana kungekabi lilo ixesha loba nibe nalo. Ukuba nomntana kuyasokolisa and ke ngoku xa ungumntana ungaphangeli kuba nzima ukuba ukhulise umntwana. Nangona ke uzawutyeba xa usebenzisa ukucwangcisa kodwa ke zikhona iindlela onozisebenzisa ukuzama ukuhlisa ukutyeba ungakhange uyeke ukucwangcisa.

Ndiyakholelwa kuzo ngoba kwiingxaki ezinintsi endikhe ndakuzo zaye zandinceda yaye ndawubona umehluko emveni kokuya kuzo.

endilaziyo elisetyenziswa ngabantu eliye linyange izigulo zomzimba ngukrakrayo. Ukrakrayo ke uye adityaniswe namanzi and then usele. Eli yeza liye lincedisana ne-immune system yakho ukuze ukwazi udayijesta kakuhle.

Kunzima kakhulu ukufumana iinkonzo zonyango kuthi njengoko zikude kakhulu, yaye indawo yethu inzima ukuhamba imoto. Oko ke kuchaza ukuthi bana uba umntu lowo ugula kakhulu, akakwazi ukuzihambela uzawusokolisa kakhulu yaye uzawusokola naye ngoba kuzawufuneka anyuke okanye ahambe umgama omthile ukuze abe kwindawo ekufutshane nendlela ehamba iimoto.

Mna ndicinga ukuba izizo zombini, ibubumnyama ibe iphinde ikwalilo nelishwa into yokuswelekelwa. Ngoko ke xa uyozihlamba kuzowube ususa esaa simnyama soba uye watshatyelwa, iphinde isuse ke ngoku esaa simnyama okanye laa nto yelishwa yokuswelekelwa. Apho ke uzama ukwenza sure ukuba awuphinde uswelekelwe yaye ususa ela lifu limnyama lakho loba uye watshatyelwa ngumntu okufutshane nawe. Ngoko ke andizohlukanisi kodwa ndizihambisa zombini.

Hayi. Andizange ndayibona into enjalo.

Xa umntu esithi une-high blood kuthetha ukuba igazi lakhe libaleka kakhulu kwaye ke ngoku liye limoshe okanye lihlukumeze ii-blood vessels zawukhe. Kuye apho ke ngoku kuye kuthiwe une-high blood.

Ukuze sincede oku kuzawufuneka ukuba kube khona iikliniki ezinintsi zamadoda apho abantu basezilokishini bakwaziyo ukufikelela khona ngoba ndicinga into ebangela ukuba bangafuni ukuya ekliniki bonqena ukudibana nabantu abangoomama abaye bathathele phezulu. Kanti xa benoya kwiikliniki zabantu abangootata indawo, or ii-men's clinic, uba ndingatsho, ingalula kakhulu ngoba apho uzawuyazi uba uzawudibana nenye indoda ezawukwazi umandastenda yaye imncede kakuhle ingakhange imjaje.

vumelana mna nale ngxelo ngoba zininzi izinto ezenzeka emphefumlweni nasemoyeni womntu, ezinye zazo oogqirha besilungu abanokwazi ukuzibona. Ezinye izinto azidingi kwa oogqirha besilungu. Mhlawumbi awuguli ngokomzimba kodwa izinto ezenzeka around wena spiritually ziyakunida ukuba udibane nesangoma ukuze uzokwazi uba spiritually uphile.

Ewe, ndiyalukholelwa ngoba xa ungenalo uxinizelelo lwengqondo ingxaki okanye into ekuhluphayo iye ikuhluphe iintsuku ezimbalwa. Emveni koko ube ngumntu orayithi. Kodwa if loo ngxaki iye ikuxinezelele ixesha elininzi nawe utshintshe ngokwezenzo zakho, loo nto leyo iye ixele ukuba unoxinizelelo lwengqondo.

ophangela kwiindawo ezinjalo.

Noba zifundiswe zombini ezi zinto ukwenzela ukuba bahlale bekhuselekile yaye benolwazi bazo zonke ezi zinto zenzekayo.

Amaziko ezempilo afikelelekayo kuqeshwe abasebenzi bezempilo abaqeqeshiweyo kuluhlu lwemfuno singanikezelwa nangolwazi ngendlela nangeelwimi ezahlukeneyo, ukuze sikwazi ubanceda. Singaphuhlisa imigaqonkqubo ethe ngqo, yaye singazisa uluntu malunga namalungelo abantu abakhubazekileyo. Singabandakanya abantu abakhubazekileyo kwizigqibo. Singakha uluntu olunenceba nolwamkelekileyo.

Bajamelana neengxaki ezinjengokulahlekelwa kwezindlu nezinto zabucala, ukungabikho kwamanzi acocekileyo, ukuvaleka kweendlela, ukulahleka kwemfuyo nezityalo, ukuphazamiseka kwezibonelelo, izifo kunye ukusilela kwenkonzo yezempilo.

Ndingathatha ubungqina bamafoto ndiwase kwaSouth African Health Product Regulatory Authority ukuze bakwazi ukuqhubekeka bajonge ukuba ingaba loo mayeza arayithi na okanye awarayithanga.